Ngibuphi ubudisi bokukhamba nge-Bolt nofana i-Uber? Ubudisi bokukhamba nge-Bolt nofana i-Uber ukuthi mva nje abantu bayabulabawa, babulawa inga ngathi ziimpukani, babulawa ngiwo abatjhayeli bama-Uber. Obunye ubudisi ukobana ama-price wabo ayakhuphuka, akhuphuka mihla namalanga nawugibela namhlanje uthola kuyi nani le, nawugibela kusasa uthola seyitjhugukile.

Ngisiphi isilinganiso

Iintjhijilo ezandise ukuhlangabezana nabaphathi bamabubule weembhesi loka nazikhamba ebusuku ukobana iimbhesi ziya hayijekhiwa, iimbesi ziyathathwa ebusuku begodu iimbhesi ziyawa ngebanga lebungozi bendlela, indlela ebusuku ayibonakali ezinye iimbhesi azikhanyisi amalampa aziboni lapho ziyakhona.

Iimbhesi zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo abahlala eendaweni zemakhaya? Iye, ngilitjho ligcwala umlomo bona iimbhesi bona zibafikisa ngesikhathi emsebenzini nofana emberegweni, kungebanga lokuthi imbhesezi zigijima ngebelo eliphezulu khulu ngombana zilwela ukuthi zibambe isikhathi sokobana bangaladelwa emberegweni, bafike ngesikhathi. Ngakho-ke iye, khona eendaweni zemakhaya imbhesi lezi zifika ngesikhathi, zibafikisa ngesikhathi emberegweni.

Kungithinta khulu lokha njengomkhweli webhesi nakukhutjhulwa intengo yamathikithi ngombana intengo amalanga la iphezulu, isimo somnotho naso siphezulu, ukudla kuyadura, abantwana kumele baye kufanele baye esikolweni, njengomkhweli webhesi nemali engiyirholako yincani koke kuqale mina.

I-Uber nayilungele ukukhwelwa babantu kufanele ibesebujameni obuhle tle. Kufanele kube imbirigi ziyaberega amalampa nofana amarhampa aberega kuhle ukukhanyisa begodu ngitjho nangaphakathi kumele libe sebujameni obuhle tle. Ukukwazi ukuheha abakhweli.

Umehluko weentengo ze-Uber nofana i-Bolt neentengo zamatekisi nofana iimbesi loka umuntu nakakhwelako umehluko mkhulu khulu. Abantu abareya amatekisi nofana abareya iimbhesi baya-loser, abenzi mali enengi akufana nabantu abareya ama-Uber nofana i-Bolt ngombana laba abareya ama-Uber nofana ama-Bolt babiza imali ekumele or ekufanele bayibize kodwana baba nabantu abakhwelako abanengi ngombana abantu laba babathatha emahegeni babafikise labo babafikisa khona kodwana abomatekisi nofana iimbhesi uyokuya lapho amabhesi ajama khona.

Iintjhijilo ezihlangabezana nabatjhayeli beembhesi ebakhamba ibanga elide kukobana ukutjhayela kukodwana kuyadinisa abatjhayeli ebatjhayela iimbhesi ezikhamba ibanga elide bayadinwa begodu bahlangabezana neengozi eendleleni. Nawudiniwe akusilula tle bonyana ungatjhayela ngombana umqondo wakho udiniwe kanye nomzimba iintwezo zozibili

Kungaba mkhumbulo omuhle tle lowo ngombana abantu abareya amateksi bareyisa abantu beenkoloyi ezinye kabuhlungu khulu angazi ngoba bacabanga ukuthi iindlela lezi ngezabo na, bacabanga bona namkha bafuna bona kube ngibo bodwa abantu ebenza imali endlelena abafuni nokuphazamiswa nawuthi uyakhuluma bakukhiphela isigidi bayakudumuza bayakubulala. Abosomatekisi nofana abosomateksi kufanele benzelwe indlela yabo babodwa la bazokukhamba khona babodwa bangeze bazokuhluphana nabanye abantu.

Imithetho efanelwe ilandelwe mumuntu onerhwebo le-Bolt nofana i-Uber Imithetho yokuqatjha, imithetho yomthelo, imithetho yama-license, imithetho yokuvikelwa kwe-data nokuvikelwa kwabakhweli.

Amathraga athutha ipahla ku-N one azitjhayelisa kuhle ezinye iinkoloyi? Amathraga athutha ipahla ku-N one azitjhayelisa kuhle khulu ezinye iinkoloyi. Aberegisana nezinye iinkoloyi ukuze koke kukhambe kuhle endleleni, bayawazi umthetho, bayakwazi ekufune ekufuze bakwenze abantu abareya nofana abatjhayela amathraga batjhayela kuhle khulu bayaberegisana nabanye abareya iinkoloyi endleleni.

Awa, ngiyala abaqatjangelwa abantu abadosa emhlweni nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi, abakhulumisani ngitjho nabo base bayakhuphula nje solonkana bona bazuza abanye abantu ababathathi ehloko nofana ababaqabangeli.

Iye, wona amarenke wamatekisi.

Iye wona amarenke wamateksi eSewula Afrika ahlwegile ngombana bayawakulumaga kunabomama nofana kunabantu abawakulumagako qobe mihla namalanga.